Umhlobo wam ujongene neengxaki zokuba angaphili kakuhle ngokwasengqondweni, angaphili kakuhle ngokwasempilweni kuba akekho umntu onohlala nesilwanyana endlini. Loo nto ibangela ukuba, ithetha ukuba umntu akaphilanga.

Ewe, ingayandisa indlela abatya ngayo nokutya abakuthengayo kuba ukuzingela nokutya iziqhamo zasendle kokona kulungileyo. Kuyafana nokuba uhambe uyothenga iziqhamo emalikeni. Loo nto ingabenzela babongele nemali abayisebenzisayo ukuthenga iziqhamo nokutya ezimalikeni.

Mawethu, akukho mntu unokuthintela umntana ukuba ufuna ukwenza ntoni apha ebomini bakhe. Kukuye ukuba makaphile ubomi obunjani, ubomi obuzomphuhlisa. Ukuba makazenzele ibhizinisi okanye ahambe ayokufunda esikolweni. Masimyekeni ke ngoku umntana ngolo hlobo enze akuthandayo.

Mntakwethu, ukufuya iinkukhu kulungile kona kodwa akukho lula. Kufuneka uzenzele indawo yokuhlala, isheltha, uzilungiselele ukutya kwazo nendawo ezizawugcinakala zifudumele kuzo.

Izityalo zasendle zibalulekile eluntwini. Zisemgangathweni ngale ndlela zezityalo ezenziwa, ezilinywayo ngamafama and kubalulekile ukuba abantu bazikhathalele ukuze bazokuvuna okuhle ngokugcina izityalo zasendle ziphilile.

Ndingazithatha izipinatshi ndihambe ndiyokuvulela indawo yokuba ndizithengise khona ngexabiso eliphantsi kuneli elithi abantu bathengise ngalo emarikeni, ukuze singaboli okanye simoshakale.

Umoba unceda kakhulu ekwenzeni iswekile. Iswekile ke lena yeyona nto isebenza kakhulu kwizinto zonke ezithi ezinxumenene neento ezityiwayo. Ngaphandle kuka moba asinawukwazi ukubanayo iswekire.

Inkqubo yokuthathwa kwemihlaba inganceda kakhulu ezilalini kuba iilali zezona zinomhlaba umninzi. Abantu basezilalini bangakwazi ukulima, bathengise izivuno zabo, benza norhwebo ngezinto abazilimileyo. Ingatsho imke indlala ezilalini.

Kwenza oko ngempumelelo ngokufuna ucweyo. Qala wenze ucweyo phambi, ngaphambi kokuba wenze lo msebenzi. Ucweyo lokuba iwayini idingeka kangakanani kumazwe athile nakwilizwe lakho. Udibane namafama sewenzile lo msebenzi, udibane namafama avelisa umdiliya.

Ukufuya iibhokhwe mntakwethu kunzima, akululanga. Ibhokhwe ifuna indawo, idlelo eliphangeleleyo apho izotya khona. Ifuna indawo enemithi apho izotya khona amagqabi. Iyathanda ukutya phantsi kweentaba, phantsi kamawa. Kulula ke nokuba mayingabuyi, ibe lutshaba leengcuka noodyakalashe endle.

Ewe, ndingazifuyela ezam iinkukhu, ngumbono omhle lowo endiwucingayo kuba inyama yenkukhu iyadura. Kuba inyama yenkukhu ozifuyele yona yeyona isemgangathweni kuneenkukhu ozithenga ozithenga ezitolo.

Ndingabacebisa ukuba mahambe benkqonkqoza kumaziko karhurumente e-agriculture. Apho bacele uncedo ngokuxhaswa ngemali ukuze bathenge iinjini ezizawukwazi ubatsalela amanzi noophayiphi, bakwazi ukunkcenkceshela xa ingani imvula.

Amaqanda ngawona kufuneka umntu ewatyile kuba anezondlo ezininzi emzimbeni. Xa ungafikeleli ukuthenga amaqanda ezivenkileni kungcono uqalise ukufuya iinkukhu noba inye apha endlini, izakwanda ukwazi ukufumana amaqanda anga athengwayo.

Izityalo ezivunwa ebusika ngumbona, amathanga, iimbotyi, isipinatshi, ikhaphetshu.

Ndicinga ukuba bangaxhaswa ngokubiyela amasimi kuba amasimi ngoku akasabiyelwanga, impahla iyangena izenzele. Baxhaswe nangokunikwa iimbewu ngurhurumente, baxhaswe nangokunikwa iitrakhi zokulima ukuze bangaxhomekeki kwingqesho.

Imicelimingeni minintsi gqithi ebangela imihlaba ingabuyiselwa ngempumelelo. Abanye abantu abafuni imihlaba ingabuyiselwa ibuyiselwe ngaphandle kwesintlawulo. Kukho nale nto yorhwaphilizo. Abantu abasebenzela urhurumente ngabo kuqala abafumana le le mihlaba. Kanti imihlaba inokubuyiselwa ebantwini apha bazothi bakwazi nabantu basezilalini, nabantu abantu ngokupheleleyo eMzantsi Afrika ingabanga ingabi ngabantu abakhethiweyo uba izobuyiselwa kubantu abanjani.

Mhlobo wam ngumbono omhle ke lowo uwenzayo. Biyela apha ngasemva kuwe uzenzele eyakho igadi, uthenge imanyola ufake emhlabeni kuba iza kupha iziqhamo eziye eziphilileyo nezinezondlo.

Ndithanda ezi zikhenkcezisiweyo kuba uyakwazi zona zisempilweni kunezi zifakwe etotini. Kuba uyaziphekela ngokwakho, azinazo ezinye izinto ezifakiweyo.

Uninzi lweziqhamo ezikhula apha eKapa ama-apile, iigriwa, iipesika, iilemoni ziindidi zeendidi zeziqhamo ezikhula apha eKapa. Ndicinga ukuba umhlaba walapha eKapa unesanti uyamelana neendidi zonke zemithi elinyiweyo.

Kukuba baxhase ngokuba baxhase ngemali ngurhurumente ukuze bazakwenza zonke izinto ekufuneka zenziwe ezifama zabo. Izixhobo, ukuthenga izixhobo, ukukhathalela amasimi wabo, ukwenza imveliso zamanzi.

Iitapile, amakhaphetshu, izipinatshi, ii-green pepper zezona zityalo zityalwa ebusika ezikwazi ukumelana nemozulu yasebusika.

Ndingababuza ukuba sebeke bawatya na. Ukuza ukuba bathe ewe ukuba sebeke bawatya, ndithathe inxaxheba yokuba ndibasa ekliniki ukuze bangaguli.

Itumata sisityalo apha esithanda ukunakekela and esisokolisa kakhulu. Kufuneka uhleli nje usihoyile, usixhasa ukwenzela singalali ngecala ukuze sikhuphe iziphumo ezincomekayo.

Kungayichaphazela kakhulu kuba nanga amaBhulu seyeqalisile ukuhamba kuye kukhalaza kumazwe aseYurophu. Kuba iSouth Africa iimveliso zawo zithengwa kumazwe akude afana nooYurophu nakooma-Asia. Xa inokuthi lamazwe abhenishe ukuba imveliso zaseSouth Africa mazingathengwa, nto leyo echaza ukuba urhwebo laseMzantsi Afrika liza kuhla.

Kulungile ukugcina ukutya kukhuselekile, kusemgangathweni lokuba mawukhuseleke kuba ngokugcina ukutya njalo, wenza ukutya kungabi funyanwa zizifo, iipoyzini ukuze abantu batye ukutya okusemgangathweni.